Ibhola ekhatywayo idlalwa ngabantu abaninzi abaziwayo ekuhlaleni. Nto leyo ethetha ukuba amaxesha amaninzi abantu baye bavuyele laa nto yoba umntu endimaziyo uzawudlala ibhola kwaye ke umdlalo webhola ekhatywayo uye ubonakaliswe kumabonakude. Umntu ke, abantu baye bajonge loo nto babe nemincili yokubona abantu ababaziyo kumabonakude, bawubukele kanjalo. Abantu ke abaya kwizitediyam kulapho ke baye badibane nabanye abantu bonwabe kuculwe, kube mnandi kube yiloo nto, abantu balibale ngeengxaki zabo okwalaa mzuzwana. Kungoko ke ithandwa ke ibhola ekhatywayo eMzantsi Afrika kuba imanyana abantu.

Oyena mdlali endimthandayo nguKhune. Ndimthandiswa kukuba ube ngu-goalkeeper for iqela lesizwe ixesha elide kwaye engu-goalkeeper nje ebeqinisekisa ukuba siyawina, ebezivala iibhola kakuhle ixesha elininzi. Noxa ke bekusenzeka uba siluze but ke ebethembekile ebethembekile ebholeni ebonakala uba uyayithanda into ayenzayo.

Xana abantwana behleli endlini ixesha elide bedlala ezo games ze-videos, loo nto ithetha ukuthi abafumani xesha laneleyo lokuya yodlala phandle bakhule nendalo, babone abanye abantwana, baqhelane nabantu. Into ezawuvela ebudaleni xana kufuneka ngoku bekhomyunikheyithile nabantu bangakwazi kuba kaloku bona baqhele ukuzivalela endlini badlale iividiyo games.

Intshatsheli yezemidlalo endicinga ingumzekelo omhle kubantwana abangamantombazana anamhlanje nguCaster Semenya yena othe noxa ebonakala enomahluko kwabanye amantombazana waqhubekeka eyenza le nto ayithandayo kuba imonwabisa kwaye eyithanda. Loo nto ke iye ixelele amantombazana anamhlanje ukuba nokuba kwenzeka ntoni nokuba kutheni, ukuba uyonwaba kwaye uyayithanda into yenze, qhubekeka nayo. Kwaye uyenze uqinisekise ukuthi uyayenza, uzidle ngayo.

Xana kudlalwa imidlalo wonke umntu uba ne-goal eyi-one, ukuphumelela lo mdlalo awudlalayo. Nto leyo ethi kuye kulityalwe ukuba wena ungowaphi, uvela phi, kanjani, uze ufike kanjani apha, wonke umntu ajonge kule nto ifunwa ngumntu wonke, nto leyo ke inokusinceda uba sonke sikwazi ukwakhana. Xana sikwazi ukulibala ngemvelaphi ngalaa mzuzu, into leyo ithetha ukuthi siza ukwazi ukwamkelana siqhelane njengabantu abanombono omnye, abafuna into enye ngaphandle kokuba sivela phi, kanjani.

Ibe nefuthe kakhulu kuba uthe wakulibona wayidlala wacinga uba qho xana esehlelwe yinto eluhlobo oluthini, mhlawumbi into angayithandiyo, into ahambiselani nayo yena indlela anokuyilamla ngayo kukuthi enze ubundlobongela.

Mzali kaThabo, bendicela sithethe ngenkqubela phambili ezifundweni kaThabo. Into endiyiqapheleyo kukuba izinga lokupasa kwakhe liyehla oko wafumana le fowuni anayo ngoku, into ethetha ukuba ixesha elininzi ngoku ulichitha esefowunini kunakuba abe uyafunda. Bendicela ke ukuba simgade ujonge, simsikele ixesha awuba alichithe efowunini loo nto ke iya kumnceda ukuba aqhubekeke phambili ngale ndlela abeqhuba ngayo, aqhube kakuhle ezifundweni zakhe. Kuba ke if akayenzi loo nto uzawusilela ngakumbi ashiyeke, nto leyo izawubangela uba abe uphinda eli banga akulo ngoku.